Xa uzawungena kwezolimo nezemfuyo khawuqale wenze uphando ngako konke oza kudinga. Ukhe wenze nophando nakwezemali kuba uzawudinga kangakanani, okwexesha elingakanani, kwaye uze izinto ozenzayo uze ungazingxameli. Izinto zithatha ixesha. Ngamanye amaxesha izityalo ziyafa kwaye nemfuyo iyafa kodwa ayithi le nto uze uphelele ngamandla endleleni. Hlala uzithemba kuyo yonke into oyenzayo, ube nalo ixesha nothando lwento oyenzayo, ungayenzi uba isenziwa ngabantu. Qiniseka ngento oyifunayo.

Amaqanda athande ukonyuka kakhulu. Ndiye ndiqaphele kwintoba aye ashiyane amaqanda ngokwee-sizes xa uye wathenga. Kwaye amaqanda kushiyashiyana iinkukhu ngeenkukhu, ngoba afumaneka kumaplasi eenkukhu nabantu abafuye iinkukhu. Hayi zonke iinkukhu ezikhoyo ezifuyiweyo ziyakwazi ukwenza amaqanda, kwaye ithatha ithuba i-production yamaqanda ngoba ngoku sesikwazi nowamanyufektsha ngoku.

Kwinto yezinambuzane ezitshabalilisa izityalo, abantu abanintsi abatyalayo baye bacebisane ke uba badibanisa ntoni nantoni. Abanye bahambe baya kwezi venkile zezityalo, bafumane izinto zokhuselo. Ngamanye amaxesha uyawufika umntu enikwe into efana nomgubo woba makadibanise namanzi. Zinintsi ke, andizozibiza ngegama. Kodwa xa ungenayo omnye umntu olimayo apha ecaleni kwakho njengomfama, uye uhambe uyofuna uncedo kwezinye iindawo, uye ke ngoku ukwazi nobacacisela uba ziinambuzane ezinjani ezikugqibela isityalo.

Njengomongameli, xa ndibeke le mali ecaleni ndisenzela abo bafuna ukuqala ukulima, abo bafuna ukuqala imfuyo, ndingadinga into yoba umntu akwazi ukuza nembalelwano, azokwazi ucacisa uba uza kwenza ntoni ngale mali, lithini icebo lakhe ngale mali. Uzayiphatha kanjani, uza kwenza ntoni ngayo, uzawuqasha abantu abangaphi? Udinga ntoni ukuze ime into ayifunayo kwaye iqine? Kwaye ndizokwazi ukukhetha ukuba ngubani umntu ofanelekileyo ukuba afumane kule mali

Njengomfama ndizifake izityalo zam isivuno sam kwi-inshorensi, ngoba kaloku kuba khona iintlekele ezithi zenzeke ezinokuthiwa zii-natural disasters. Kwaye xa zithe zofika, njengezitomzi, ngee-floods kwezinye iindawo, isivuno sam ndingakwazi usifumana, ndingakwazi usivuselela ngelinye ixesha. Kuthathe ixesha ukuba ndibuyele kwindawo ebendikuyo ngoba kaloku iba lixesha, ibe yimali yonke into esiyisebenzisayo namandla ethu. Ngoku xa sikwazi xa siyifaka kwi-inshorensi siyakwazi ukuba nento yokuba sizawuwela kuyo xa kwenzeka eso sehlo senzekayo. Ngoku ikhuselekile xa iphana, ngoba ndiyakwazi uphinde ndifumane olunye uncedo indincede.

Iingenelo ozifumana xa utya iimbotyi, ufumana izakha mzimba. Ufumana amandla ekutyeni iimbotyi, kwaye digestive system yakho isebenza ngcono, uyakwazi ukuya ngasese ungabambeleki ungavi kabuhlungu.

Imfuyo iyafana nomntu. Ukuze ikhule funeka igonywe ngoba kaloku ziba khona izigulo, kuba khona nalapho funeka ikhuseleke khona kwezi zigulo zikhoyo kweemfuyo, kungabikho ukusulelelana, kuzo kwakuzo. Ngoku ukugonya yinto emelezeke yenzeke.

Ngamanye amaxesha kuye kujongeke into yokuba intsangu bekukudala ikhona emaMpondweni, kwaye amaMpondo aphila ngayo ngoba bebebanayo ivunwe, ihambe ithengiswe kwiindawo ngeendawo, ngamazwe ngamazwe bebangenisela imali. Xa kuzaba khona i-hemp babona as kuzabakho i-competition between bona bantu be-hemp nabantu bentsangu, kwaye banoloyiko lento yoba izityalo zabo azizubonakala, abantu be-hemp bangaza bakwazi uyibhusta ngeli hlobo ihempu abangaqhelanga uyibhusta ngayo intsango yabo. Kufumaniseke uba eyona nto ikhawuleza ikhule yilaa hemp kunentsangu. Iyaxhalabisa ke kwabanye abantu.